Ke taba tse bohloko ho re bakganni ba di tekesi ba batla ho lwantsha di bese tsena tse ntjha tse kentsweng ke mmuso. Ka nnete hake tsebe ke tlo etsa jwang ho re ke fihla mosebetsing, hobane ka nnete ha ke sa batla ho hang ho palama tekesi. Tekesi e turi, ha o sheba di bese tsena tsona, o kgona ho di palama ka tjhelete e nyanenyane. Ekare mmuso o ka kenella o re thuse ho ba ka nnete nna ha ke di taxi-ng.

Abuti, ho hang ha ke tlo dumella seo o se buang, hobane app e mpolelletse ho re ke tlameha ke patale mashome a mararo a diranta. Seo se o se buang sona ha ke tlo se mamela ngwaneso, nna ke tlo ntsha ena e ke boneng app-ong. Ha eba ona le bothata haona nthwe ke tla e etsang, o se o tla phone-ela batho ba UBER a lwane le bona, mare nna e ke tlo etshang ke e ke e boneng app-eng, o tla ntshwarela ngwaneso.

Tabeng ya pele ha o tlo tsamaya le bana leeto le letelele, tlamehile o pake dijo, ho re tseleng mona ba se ke ba lapa. O ba nkele ditholwana, ho ba ke batho ba ratang ho hlafuna, batho ba ba ba nyenyana ba na. E nngwe e hlokahalang ka holo holo holo holo ke metsi, ho re ba se ke ba nyorwa tseleng mona.

Hello ngwaneso, hee ke hlahetswe ke bothata mona koloi e felletswe ke mafura. E ya, tjhehe re mmileng o moholo mona o teanyang le Kapa le Foreisetata, re mmileng oo o moholo ono. Ha o ka potlako ka pelenyana o tla re fumana ntse rele monono. Ka nnete ngwaneso ke kopa o potlake ho ba se e kgale re dutse mona, dankie.

Dumela mme le kae, hamonate. Mme re fumane merwalo ya hao, ee. Ne re kopa o tle o tle hona mona boemong ba mafofane mantsiboya ka hora ya botshelela, o tle o kopana le ntate Thabo. Ke yena a tsebang moo ntho tsa hao di beuweng teng. Ha o fihla fela, o kope ntate Thabo ke yena a tla o thusang, dankie.

Tjhe, ho ne ho le monate ka takesing ena, hobane kannete mokganni ke motho ya ratang batho haholo. Ebile ke motho a qoqang, jwale e itse ha ntsa qoqa mona, yaba ho so ho hlaha taba ya tsa marato. Ya ba ha e sa le re bua re le bapalami le mokganni ka taba ena ya marato. Atjhe, ho ne ho le monate hona, ya ka re nka se theohe ka ba ka la moqoqo oo.

Mokgotsi, ke ho tloha neneng o lo, o lokisa dikoloi? Mmanyeo o tla nsenyetsa, ene jwale ntho tse tjena ke tsona tse qabantshang bakgotsi. Ee Ee ngwaneso, o ko tlohelle koloi ya ka ke tla isa kwana. Batho ba lokisang dikoloi ha o tsebe letho mmanyeo ka di koloi, aowa!

Ka nnete ntate ha ka taba ho hang ka nthwena o e entseng, hobaneng o ntshitse koloi ya ka mabidi? Ee ee ngwaneso, a ko a kgutlisetse hobane nna hosane ke ya mosebetsing. Ho seng jwale ke ya mapoleseng hona hona jwale tjena, ke tla kgutla maponeseng o tla e lokisa o ntso o lla ha e tlabe ke teng. Ha ke tlo tsheha le wena ntate kopa o lokise koloi ya ka. Kopa o sa batla ke etse nthwe mpe.

Ka nnete theko ya mafura a koloi ha ho letho se re ka se etsang hobane a tla nyoloha, mme ka nako tse ding a theohe. Mohlomong tsela eo o ka bolokang tjhelete ka yona ke ho re o, ka matsatsi a mang. O se sebedise koloi ya hao, mohlomong o tlo palama ditekisi ho ya mosebetsing. Le ha e le ho re mohlomong ha o ye mabakeng a batlang mohlomong o yo jara ntho tse ngata, o mpo ipalamele tekisi ho re otlo boloke tjhelete.

Motho e mong le e mong mona Afrika Borwa, a nang le dilemo tse mashome a tsheletseng, o wela ka tlasa batsofe. Jwale ha o tluwe tabeng tsa ditulo tsa mabidi, motho e mong le mong a di lemong tsena. Ke tokelo ya hae ho re atle a fumane setulo sena sa mabidi, e bile a sa ntsha letho osa patala letho. Ha fela a le lemong tseno, a katla fela a tshwere bukana ya hae ya boitsebiso, e bontshang hore lemong tseo ebile ke motho wa mona wa Afrika Borwa, hore a tle a fumane setulo seo se mabidi.

Ha ke e rate ntho e o e etsang, ho hang ntho e o e etsang ha ke e batla hobane o ntso shebile ha koloi ya ka e tla le mane ho re e tlo kena. And-e ke fihlile pele ho wena mona ausi, jwale hobaneng o beha o paka koloi ya hao mo ho tlameha ho re koloi e kene teng. Ke kopa re seke ra qabana nna le wena, ke kopa o o tlose koloi ya hao ke kgone ho tlo kenya ya ka mo ne ke tlameha ke tlo e paka teng. Wena o tsamaye o ipatlela mo otla ka koloi ya hao teng, e seng hampe.

Re lebohela ha o kgethile kgwebo ena ya rona ena, ntho ya pele ho tla ba le bese e tla le nka ka mo toropong, e le tlise hona mona lekeisheneng. Retla qala pele re ye ha mme Mpinane, mo le tla yo bona bana ba etsang dibolonya. Bana ba binang, bana ba kgibang le tlele bone botjhaba ba rona mona ba Basotho mona lekoisheneng. Ha re tloha mono re tla ya ha ntate Mendi, ha le fihla ha ntate Mendi le tla fihla le bona mapantsola le bone mojaifo ona o bitswang sepantsola monono. Ha re tlohe mono re tsamaye re ha mme Disebo le fihle le o ja dijo tsa setso mono, ho na le dikgorolo hona le sekopo. Ho na le ntho tse ngata ngata tse monate tse jowang mono tsa setso, mme se na kaofela ho tla patala feela lekgolo le diranta.